Fa ke ne ke simolola go tshela mo toropong e kgolo, ke ne ka itumelela boitumelo jo botshelo jwa toropong, ditiragalo, dipalangwa, le tse dingwe teng, le mafelo a a farologaneng a bojanala. Fela ka bonako, ke ne ka lemoga ditshenyegelo di le kwa godimo. Rent-e ya ntlo, e ne e le e nngwe ya dilo tse masisi. Mabenkeleng mo mafelong a go jela, di ne di le theko ya kwa godimo. Go tsamaya ka dipalangwa, dipalangwa godimo di tlala kgotsa di a diega, ka ntlha ya mo o, ke ne ka ithuta go rulaganya madi ka kelotlhoko.

Ke dumela gore mosese wa mašwešwe wa basadi, ke mongwe wa diaparo tsa setso tse dintle thata. Ke moaparo o o tumang mo Aforika Borwa segolobogolo, mo setšhabeng sa baSotho le baTswana mme, o tlotla botaki jwa setso le boitsholo a bogologolo. Lebaka la gore ke bone o le montle, mebala le dipaterone tsa teng, boitshupo jwa boikgantsho jwa setso, tsebo ya go loga le go dira seatla, go ikamogela le boitshepo.

Setso le bodumedi di na le seabe se segolo tsa marato le manyalo, ka gonne di somagana le melao, maitshwaro le thuto tse di tsamaisanang. Botshelo jwa batho mo tikologong ya bone, tseno di ama tsela e batho ba bonang marato ka teng, ba khethang balekane le gore lenyalo le diriwa jwang. Setso se ama jwang marato, dingwao le moetlo, tlotlo mo malapeng, mabedi.

Moaparo o mosadi a nyetsweng a tshwanetseng go apara, tuku. Mosadi yo a nyetsweng o apara tuku e e kwa godimo, ya tlhogo go bontsha tlotlo, go ikopela, le go bontsha gore o le mo lenyalong. Moaparo wa setso, gantsi ke moaparo wa letsela kgotsa diteisi, o o aparwang ka tsela e e kwa godimo, go leba tlotlo le maitshwaro. Mokwana kgotsa seaparo se se bophara, se apara gore a se itshupe le go bontsha boitshepi le gore o fetogile ka boemo mo botshelong.

Tse di apeiwang ka bonako tse ke di ratang, burger ka nama e e ditlolo tse di monate, di-chips, pizza, fried chicken, mogwapa o o besitsweng. Ke di rata ka gonne, di monate, di bonolo go di fitlhela, mme di apeiwa ka lebelo, segolobogolo fa motho a tshwerwe ke nako kgotsa a lapile. Fela dijo tse di apeiwang ka bonako, di dira gore batho ba seke ba itekanela mo mebeleng, ka gonne di na le mafura a mantsi, di na le le feteletseng, di na le sukiri e ntsi.

Boikaelelo jwa mekgwa eno, ke go fetisetsa basimane mo mathateng wa go bongwana, go ya mo bogolong, ka tsela e e rulagantsweng, e e tlhomameng ya setso. Seko sa go rupa sedirisiwa jaaka lefelo le le tsenngwang dithuto tsa botshelo, maitshwaro le maikarabelo a bangwe le bangwe, a monna wa mo setšhabeng le mekgwa e ne e simolotseng ke boraro.

Dijo tsa lenyalo gantsi di na le monate ka ntlha ya mabaka a a mmalwa, go akaretsa dijana tse di khethehileng. Dijo tse di apeiwang kwa manyalong, di tlhophiwa ka kelotlhoko, di apeiwa ka tsela e e khethehileng e e bontshang tlotlo le bokgoni jwa moapeiyi, maiteko a a oketsegileng. Baapei ba manyalo, ba tsenya maitlhomo a magolo, go netefatsa gore dijo di monate di le maphakela le go kgatlha baeng. Mowa wa boitumelo, mowa wa keteko le go itumela go dira dijo, di utlwala di le monate go feta ka nako tse dingwe.